Metshameko e thusa bašwa ka go ba godisa mo go botsalano, boikarabelo le go dirisana mmogo. E ba ruta go laola maikutlo, go tshepa batho le go itshwara sentle mo maemo a a farologaneng. Ka kakaretso, e aga botsogo jwa monagano le mmele.

Ke gopola kgati, e leng motshameko wa setso o tshamekiwa ke bana ba babedi kgotsa ba le tharo, e tlhoka bokgoni, le tshwaragano.

Mogala wa letheka o oketsa boitshoko, boitlhamelo le maatla mo mmeleng. Bašwa ba itshamekisa kgotsa ba lebeletse metshameko ya yone, ba ithuta tirisano, go itumelela botsogo le go lemoga botlhokwa jwa motshameko mo botshelong.

Go ba rotloetsa ka dipuo tse di kgothatsang mo dikolong le ditlhophong, go dira phatlhalatso ka metshameko mo borra ditlhomo, TV le mekgatlho ya baithuti. Go tlhomamisa metshameko e akaretsa botlhe go akaretsa ba ba sa go rulaganya dikgaisano tse di kgatlhang mo mafelong a baaging, go tsenya metshameko mo mananeong a tsa botsogo go bontsha molemo wa yone. Tsela eno e nonontsha thuto, botsogo le boitshupo jwa bona.

Metshameko mo mabaleng e tlisa , boikemisetso le bokgoni jwa tirisano. E ruta bana go ikamanya go tshepa ba bangwe le go dira ka tshwaraganyo. E ba nonontsha mo mmeleng le mo monaganong, ke ka moo e agang botshelo jo bo siameng le bokamoso jo bo tlhamaletseng.

Ke gopola tiragalo ya motshameko wa kgwele ya dinao kwa sekolong, fa bana ba ne ba tshameka ka thabo le tirisano. Se se neng sa rotloetsa tshweetso ya me ke go bona kamano ya bone le maatla a ba neng ba bontsha, se se kgatlhang e ne e le boitumelo jo ba neng ba bo bontsha le kagiso mo gare ga bone.

Baeteledipele, influencers le creatives ba ka rotloetsa ditshwanelo le ditalente ka go arolelana maitemogelo a bopelonomi a ba a fitlhetseng mo matshelong a bone. Go tlhama diteng tse di rutang ka ditshwanelo tsa batho le bokgoni, go rotloetsa ba bangwe ka mafoko a kgothatso le ditiro tse di bontshang boleng jwa motho, go dirisa metswedi ya loago go tokofatsa kitso le go tsenya thuto mo boitumelong. Ka tsela eno ba aga batho botho jo bo tlotlegang le tikologo e e kgothatsang

Bana ba bannye gantsi ba sa kgone go latela melao ka ntlha ya go tlhokana le tlhaloganyo e boteng, boitshepi jo bo sa godisiwang sentle le go sa kgoneng go lemoga ditlamorago tsa ditshweetso tsa bone. Ba tlhokana le thuto le kgelelo e e siameng go ba thusa go e tlhaloganya le gore ikamanya le matshelo a bone.

Ditiragalo tsa boditšhabatšhaba di ka dirisiwa ka go bontsha botaki, mmino le dipina tsa setso mo mafelong a boditšhabatšhaba. Go rulaganya dipontsho tsa dijo tse tsa setso le diaparo go tshupa se se ikgethileng mo Aforika Borwa, go rotloetsa botsamaisi jwa dipuo tsa selegae mo dipuisanong le ditlhopo, go tsenya baagi mo gaisanang ya boditšhabatšhaba go bontsha bokgoni le maitemogelo a bone. Seno se agang boikgantsho, kutlwelobotlhoko le go lemoga botlhokwa jwa bašwa jwa rona.

Go simolola boitekanelo, motho a ka ka mafoko a a bonolo jaaka, simolola ka kgato e le nngwe mme o nne le boikemisetso, mmele o o ikemiseditseng o aga monagano o nonofileng, phefo e ntle e simolola ka thulaganyo e nnye ya matsapa. Seno se ka ba kgothatsa go ba tsaya kgato e bonalang e kgonagala le go ikamanya le boitekanelo ka tsholofelo.